Ngokolwam uluvo ndicinga ukuba wonke umntu oseMzantsi Afrika kufanelekile ukuba afikelele kwiWi-Fi yoluntu yasimahla, kuba kaloku xa uzawubheka kakuhle apha eMzantsi Afrika amathuba omsebenzi mancinci kakhulu, abantu abaninzi bahleli phantsi abasebenzi. Abanayo iWi-Fi, abanayo nemali yokuyibhatalela, abanayo nemali yokuthenga idatha emafowunini wabo ukuze bakwazi ukukhangela imisebenzi abanye bakhangele izikolo. Ukungabinayo iWi-Fi yasimahla yenza iimpilo zabo zibe nzima kakhulu, zininzi izinto abangakwaziyo ukuzibona ezenzakalayo eMzantsi Afrika, loo nto leyo andiyiboni kuyinto entle. Urhulumente wethu into endibona ngayo ukuthi ngathi angangenelela kuyo.

Uhlobo lomculo endingathanda ukuba udlalwe kwitheko lam lokuzalwa ngumculo kamasikhandi. Into endenza ukuba ndithande ukuba ngetheko lam lokuzalwa kudlalwe lo mculo yinto okokubana ngowona mculo endiwuthanda kakhulu apha eMzantsi Afrika nawona endiwumamela yonke imihla, ondonwabisayo, ndithi noma kukhona into engandiphathanga kakuhle ndike ndamamela wona ndiphatheke kakuhle. Xa kunokudlalwa wona ndiyazi into okokubana wonke umntu ozobe elapho kuwo ndawo kuzabe kubhiyozelwa kuyo usuku lwam lokuzalwa uzobe onwabile, sonke sikwazi ukusina sijabulele imini yam yokuzalwa.

Molweni baphulaphuli emakhaya, othethayo nje kunomathotholo wenu kusihlwa nje nguNontlantla Nomvula. Ndiyabulela ukuba nani.

Kungaba nzima ukuba ndithole ipatena yeWi-Fi xa nditshintshe indawo yokuhlala, kuba kaloku ezinye iiWi-Fi azinayo iphasiwedi ngaphandle, namanye amafowuni awukwazi ukuskena kuwo khona ezokwazi ukukuvezela ikhowudi yephasiwedi. Kodwa ke xa ngaba kunokwenzeka ibe nayo laa bar ingasemva yokuba ndiskene kuyo ndingaskena ukuze ndikwazi ukufumana iphasiwedi yayo le Wi-Fi leyo.

Kubalulekile ukuba iWi-Fi yam ibe nephasiwedi. Into ebaluleke ngayo kukuba xa ndiyivula ndifuna ukuyisebenzisa nabani na osecakwami ongafuna ukukhonektha kuyo angakwazi ukukhonektha ngaphandle kwemvume yam, wonke umntu ofuna ukusebenzisa yona aqale kum kuqala acele iphasiwedi. Yiyo ke into ebalulekileyo ngokuba nephasiwedi ukuze kungakhonekthi wonke umntu adle iWi-Fi yakho.

Ingoma ebendinokuyikhetha ichaza uMzantsi Afrika yingoma ethi Africa, ithi thula nomdakazana. Le ngoma lena ndikhetha yona ngenxa yokuba ibonisa ukuba uMzantsi Afrika ngowabantu abantsundu, nobuhle bawo ukubana kangakanani uMzantsi Afrika ufaniswa nejuwali okanye igolide.

Ngokolwam uluvo ndicinga ukuba imithombo yeendaba ezipapashwa ngokubhaliweyo phantsi inganyamalala kuba kaloku abantu ebebeyithanda kakhulu ukufunda iindaba ezibhalwe phantsi nakumaSolezwe babantu abadala. Ulutsha olu lona luzithandela nje i-intanethi okanye itekhnoloji, izindaba izifunda efowunini nazo zonke izinto ezenzekayo eMzantsi Afrika bazibheka kwiimfonomfono zabo. Abanalo ixesha lokuthenga amaphepha.

Bendingavakalelwa kakubi xa ndingazibona ndikule meko. Kuba kaloku iWi-Fi yasimahla xa ifakwe esikolweni urhulumente okanye ootitshala kusuke efuna ukuncedisa abantwana besikolo ukuze kube lula kubo ukubheka amaphepha amabanga adlulileyo nakwibanga abakulo ukuze bakwazi ukusebenzisa wona xa kuzawubhalwa, okanye babukele iividiyo kuYouTube ukuba isibalo okanye isithile sisombululwa kanjani. Xa ndingabona umntu ebukela izinto ezingadibaniselanga nesikolo ndingaphatheka kakubi ngoba uzophazamisa abanye abantwana ekufundeni.